Nongonoko wa mina a wu ta nongonoko lowu a ni ta wu tumbuluxa a wu ta va leswiya swaku vantshwa va kota ku lemuka leswaku vugevenga a byi vuyerisi a ndzi ta endla mitlangu ya swiphemu yi kha yi kombisa vubihi bya bya vugevenga kumbe leswi swi hluphaka.

Mutlangi wa bolo loyi ni n'wi tsakelaka swinene i Christiano Ronaldo hikuva Christiano Ronaldo tlangelo ra yena i ra xi i xiyimo xa le henhla ene wa ti nyiketela loko a kha a tlanga bolo a nga tlangi hi leswiya swaku a a tlanga nga ku u u u u hlohloteriwa u tlanga hi ku tiyimisela lokokulu swinene that's why a kota ku ri na sweswi hambileswi a nga na malembe ya ku hundza khumemune wa haya mahlweni a a a tlanga na vanhu lava va nga vantshwa.

yi na hlohlotelo wo karhi hikuva vana va rhandza tinsimu to karhi loko u tisa ti tlanga tinsimu letiya ti va nghena lomu emiehleketweni va kota ku va va tsaka like yi va yi va yi va endla ku ri a mimoyeni ya vona va tsaka swinene va tsaka loko va kha va tlanga mitlangu leyiwana so hi rinoko rona rikulu swinene hikuva ta tsakisa.

Mitlangu yi dyondzisa leswaku ku tirhisana hi hi hi ntlawa swi na nkoka wukulu wa ku mi hatla mi fikelela lomu mi yaka kona kambe swin'wana swa ku taniya leswi mi swi endlisaka swona hi ti-results ta ku va mitirha as ntlawa so swi na nkoka swinene ku va mi tirha mi tirha swin'we na vanhu van'wana hi ndlela ya ya.

Ndzi nga tsakela ku vona mitlangu ya ku fana na khirikete yi va yi tumbuluxiwa eka ndhawini leyi hala ka hina hikuva a ku na vanhu va ku tala va ku tiva kumbe ku kota ku tlanga ntlangu lowuwani kumbe xana na mitlangu liya ku fana na ti-rugby na yona yi nga tisiwa yi kota ku va vanhu va kota ku va va langa leswi va lavaka ku tlanga swoho ku nga ri bolo ntsena.

Ndzi nga va hlohlotela hi ndlela ya ku kombisa leswaku mitlangu yi tisa vutshila byo karhi lebyi endlaka ku ri vantshwa va kota ku va na swo swi endla va nga ngheneleli eka timhaka ta ku dzaha swidzidziharisi kumbe vugevenga bya ku yivayiva swilo swa ku tala so ni nga va kombisa hi ndlela yaleyo leswaku a va endli swi swa swilo swa ku tala swi famba kahle.

Eya swo tsakisa leswi u nga swi endlaka lomu makaya xikan'we na le dorobeni ni vona ngaku hi sweswiya swa ku ri u ya kwalomuya mavhengeleni kumbe lomuya majarateni ya ti ya ya lomu kungana michinichini yo tlanga ti-game to hungasa.

Ndzi nga va byela ntsheketo wa n'wampfundla na n'wanghala hikuva ntsheketo lowu wu kombisa vutlhari or ku tirhisa miehleketo eka swiyimo leswi swi tikaka so ntsheketelo luwa ni vona wu ri wa nkoka ngopfu na na hi masiku lawa hi ku wu dyondzisa ti-lesson leti fambelanaka na swa vutomi.

Etlela hi tindlela ta ku ri a zami or a ringeti ku ri a wu languta ntlangu lowu eka thelevhixini kumbe a ya la va tlangaka kona a kota ku vona ku ri loko va kha va tlanga ntlangu wa cricket ku ri ku tsakisa ku fika kwihi loko munhu loyi a va ka khome bat a ba bolo liya yi haha kutani vatlangi lava tsutsumaku a a girawundini va kota ku ri va tsutsuma na vona va kha va hlongorisa bolo liya swi va swi ri na hlohlotelo wo karhi wa ku wa ku nyanyula hi mpela.

eku endla vutiolori i swa nkoka hi timhaka ta ku ri swi olola minsiha ngati yi kota ku tsutsuma kahle swi9 swi sirhelela eka mavabyi ma ku fana na ma timbilu.

Mintlhontlho leyi vanhu va hlanganaka na yona loko va hakerile ku ya langutisa mitlangu hi sweswiya swa ku u kuma ku ri mpfula ya na, maxelo a ma kahle kumbe xana ku ri vuhlayiseki hikuva ko tala lomuya mitlangwini ku lwa ka suka kwala na kwala vanhu va vaviseka va vavisana na ku kota ku ri u kuma ku u nghenini mara laha u nga tshama kona a wu koti ku vona kahle hi ku laha u nga tshama kona a ku na a ku vonaki kahle xikan'we na nkarhi hikuva kusuka laha u yaka kona ku ya e-Stadium swi teka nkarhi wo leha so u nga kuma ku ntlangu wu chayisa se riperile swinene ene u ya kule se swi va na na mimtlhontlho yaliya yo hlupha.

Hi mavonelo ya mina ntlangu lowu wu nga hlanganisaka vantshwa emugangeni i ntlangu wa bolo hikuva wu na ndhuma swinene ene wa swa koteka swi swa koteka ku ri wu yi kumeka bolo ku tlangiwa ku va na ku hlangana hi dyondzisa na vanhu hi ku tirha hi ntlawa, yi nga vanhu vo duma va duma swinene lomu laha tikweni lava va va nyikaka vantshwa yi va nyika matimba ya ku ri va navela ku tlanga ntlangu lowuwani so ni vona nga ku hi yona ya kahle ku nga endliwa na ti-tournament leti nga ta tirha eka mugangeni ku ri vantshwa va kota ku va va va va hlangana va hlangana va endla swilo swa nkoka.

Hi mavonele ya mina mintsheketo vutihlamuleri bya ku ri mintsheketo yi hlayiseka i vutihlamuleri bya vanhu lavakulu vakhalabya lava khale, varhangeri va va swa ndhavuko, vatswari, swikolo, mathicara, vatsali, vatlangi kumbe xana na hina vantshwa hi hexe na mfumo lowa wa ndhavuko wa vuhlayiseki bya ndhavuko hi vona lava va fanele ku ri va vona ku ri mintsheketo a yi a yi heli vatshama va kha va yi pfuxelela hi mitlangu kumbe swin'wana swo swo tiyisa ku ri mitsheketo leyi yi tshama yi ri kona yi nga pfuki yi file ku kondza ku ri na lava va nga ta ta va mundzuku vana lava nga ta va ri kona va mundzuku va tiva ku ri mintsheketo ya Xitsonga yi kona ene ya hanya.

Ni vona ku tsala ka mitlangu u tlanga u ri wexe i problem hikuva a wu na a wu vi na mintlhontlho so loko u tlanga na van'wana va kota ku va va ku va ku nyika tindlela to karhi or u vona mitlhontlho or ku tlula mintlhontlho leyi va ka yi ri kona ka ti-game u teto so hi swona ni vona swi antswa ku u tlanga na van'wana than ku tlanga u ri wexe eka inthanete.

Hi nkarhi lowu mutlangi wa bolo a nga ni tsakisa hi loko Christiano Ronaldo a suka ka Manchester United a ya ka a ya ka Real Madrid a fika a humelela a ya ka Juventus a humelela, swi swi swi ve na ku komba ku ri hinkwako lomu a fambaka kona u na vuswikoti so swilo swa yena swa endleka ku ri swi kota ku ri swi humelela swin'wana na swin'wana loko u ri na vuswikoti a swi yi hi ku u le kwihi kun'wana na kun'wana la u va ka u ri kona wa humelela.

Xo sungula i timhaka ta ku ri i yini xi nga n'wi hlohlotela ku ri a nghena ka ntlangu wa khirikete, xa vumbirhi i ku va ta swi kotisa ku yini ku va ku va va va kota ku phusha eka world cup ku ri va kota ku ri va va va kota ku hlula minkarhi yin'wana, xin'wana i ku ri va ti twa njhani loko va kota ku ri va fika ka ti-final mara swi tika ku ri va kota ku ri va tlakula cup.

Ku tlanga mitlangu ya le handle swi na mbuyelo wa kahle eka vantshwa hikuva va kota ku hambana na na timhaka ta ta ku endla vugevenga kumbe ku dzaha swidzidziharisi kumbe swin'wana swo ka swi nga lunghanga emphakathini so loko va kha va tlanga mitlangu ya le handle swi endla ku ri va kota ku ri va kota ku tiya mimirini ya vona na mavabyivabyi ma fambela kule na vona.

Mitlangu yi pfuna hi ndlela leyiwani ya ku yi kota ku ri va kota ku tirhisana tanihi ntlawa, va kota ku va va va hlanganisa vutihlamuleri loko va wina loko va luza va kota ku hlula mintlhontlho leyi nga kona. Yi pfuna na na mavulavulelo va kota ku vulavula, va kota ku hloniphana, va kota ku pfunana like va nyikana matimba as a group-u, va kota no ku ri va loko ku ri na ku holova va kota ku hatla va swi lunghisa hi tindlela to taniya.

Va mfumo a va fanele like hi tin'hweti tin'hweti kumbe nkarhi wun'wani maybe after tin'hweti tinharhu or timbirhi va famba va kambela lomu ku tlangaku vana va xikolo. Va va kambela ku ri swikolo leswi tigirawundi ta kona ti le ka xiyimo xa kahle na, ti ringanerile ku ri vana va nga tlangela kona na ku kota ku ri va kota ku ri vana lava va kota ku va va tsakela no va va va na ntlhontlho wa ku ri va ya mahlweni va tlanga a ti lulamisiwi. Ni vona ngaku va fane va va va va va na vanhu lava va fambaka va kha va va kambela kumbe ku tshama va kha va cheka lomu vana va tlangaka kona.

swi endla leswaku ku va na mintirho ya ku tala leyi nga endliwa, swi booster na na vupfhumba swa ku ri loko vanhu va ku tala va huma handle lomu matikweni va ta va ta va ta va ta pfuneta kumbe ku ku seketela mabindzu lama ya nga endliwa, na ku va ku ndhawu liya yi kula ku va na matiku lama le handle ma kota ku tivativa tindhawu letiwani ti nga endliwa. Mara xin'wani i ku ku tindhawu leti ti tshama ti ri kahle swi heta swi durha swinene so swa endleka mi kuma ku ri ku va na ku va na ku tikeliwa ko karhi hi ikhonomi, hi mayelana na ku ri tindhawu letiya ti tshama ti hlayisekile ti tshama ti sasekile ti nga ze tiya ehansi.

Ni nga tiyisisa hi ku va ni endla kumbe ni ni endla swa tikota ni kha ni ti endlela xinkwa ni kha ni ti hungasela hi xona ni kha ni xavisela vanhu. Loko swi kha swi kula vanhu va ya va kha va ta bindzu ri nga heta ri kula swinene ri kota ku va ri endla mali leyo khomeka swilo hinkwaswo swi sungula ku famba kahle.

Vurhangeri lebyinene byi kondletela xipano xa bolo ya milenge ku va xi tshembeka hi timhaka ta ku va va va na xivono na na mavulavulelo ma kahle, ku va loko va teka xiboho swi va swi ri swiboho leswi tiyeke swi nga tshembeka ku va na va seketela ku kula ka ka vatlangi eka ntlangu wa bolo, ku va na vutihlamuleri bya kahle ku va va katsakatsa vanhu va nga vi na xihlawuhlawu va nga hlawulahlawuli ku ri loyi u tlanga kahle loyi a nga tlangi kahle. Va kota ku va va khomana va nyadza yin'we.

Ri nga kurisa vun'we hi tlhelo ra vupfhumba ku endla mintirho, vuvekisi bya timali, kumbe xana ku kulisa kumbe ku ndlandlamuxa ni switediyamu, mapatu na tindlela to famba ta vanhu ku pfuxetiwa ku na mpfuxelelo emadorobeni lamakulu, ku ri ri kota ku vonaka ri ri tiko leri ri tshembekeke leri lavekaka, na swikili ku ri vanhu lava va nga la kaya va kota ku ri va kuma swikili ku na ntokoto ya le henhla eka vanhu va ku huma a handle.

Ku durha ka swilo kumbe mafambisele ya ku durha ka switediyamu, ku va na swikoloto, ku va na switediyamu leswikulu leswi nga tirheku nchumu, xikan'wekan'we na vugevenga lebyi nga kona laha tikweni so swa tika ku ri hi ku loko vapfhumba vo tshuka va va yiveriwa kumbe swin'wana swi heta swi endla swi veka xiyimo xa tiko eka ndhawu yo ka yi nga ri kahle yo ka yi nga languteki. Hala tlhelo ku na ti-loadshedding-i, loko gezi ro tshuka ri famba minkarhi ku kha ku tlanga mitlangu kumbe xana timhaka ta ta ku va ku va na vukungundwana or sweswiya ku yiva yiviwaka timali, hala tlhelo na swibedlele ku ri swi va swi ri ready ku kota ku khoma vanhu lavo tala na.

A nga a nga sungula hi ku endla swinavetiso swo karhi a swi vekela lomu tibodweni kumbe lomu ka social media vo Facebook-u a kota ku advertiser leswaku se yena u endla business-e ra ra ntiyiso leri ri nga ta sungula ku kuma na ti-customer ta le kule, xikan'we na valavaya va n'wu tivaku se swi kota ku ndlandlamuka business ya yena yi kota ku ya henhla.

Ntirho wo tihungasa wu nga pfuna hikuva loko u ri lomu ku tihungasela mi kota ku va mi hlangana mi kota ku va mi twanana na vanhu lava nga va tiviku, mi endla vunghana lebyi nga ta tiya hikuva mi hlanganile eka mintirho yaleyo tano. So ni vona swi ri kahle ngopfu ku aka vuxaka kumbe vunghana lebyi tiyeke swinene.

Yi ni dyondzise leswaku wa kota ku aka vuxaka lebyi byo tlula na bya ngati, hikuva u kha u tihungasela u ti tshamela na vanhu van'wana lava u nga va tiviki loko va kha va vulavula switoritori swa vona u kota ku twa ku ri okay loyi u suka kwihi, u ya kwihi, loyi u huma kwihi u ya kwihi.

Loko a ndzi ri na nkarhi wa ku tala wa ku wisa, a ni ta kuma lexa kumbe lexa ti-video game xa ti-play station ni hungasa hi swona. Kumbexana ni ya lomuya bolweni ni ya tlangatlanganyana ni ku vona na ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka swinene wa Cricket lowu ni nga kula ni kha ni wu tlanga kusukela loko na ha ri ntsongo.

Swi endli leswaku ni ni kula swinene emiehleketweni ni kota ku va ni vona swilo hi ku hambanahambana ka swona. Na ku va vanhu va hundza ka swiyimo swo hambanahambana van'wani va huma mimitini leyi va nga na swilo hinkwaswo, van'wani va huma evuswetini so loko ni kha ni titsakisa hi laha ni nga kota ku vonavona ku ri loko hi kha hi hanya swilo swo hambanahambana.

Ndzi nga tsakela ku ya a lwandle ra le Mauritius, hi ku ni twa vo tala va vulavula hi rona va ku ku saseka ngopfu a Mauritius So hi yona ndhawu leyi ni nga yi hoxaka ka lexi va nge xi i Backet list or wish list ya kona ku ri ni kota ku ri ni ya ni ya tiphina kwale van'wani va ti phinaka kona. Na mina ni ta va ni ni phyuphyile ni chuchekile a moyeni ku ri ni endlile leswi a ni swi navela.

Hi ku ya hi mina ni vona u nga enelangi hikuva kahlekahle ku hava ku ri nkarhi wu nga enela hikuva ku tihungasa i sweswiya u swi endlaka minkarhi yaliya loko u nga ri busy hi swin'wana, loko u nga ri u nga ri na leswi u nga le ku swi endleni, u teka nkarhi u ya tihungasa u fambisa nkarhi hi swo sweswo. So nkarhi wa wa ku wa ku hungasa a wu enelanga u nge pfuki u enerile hi ku ku hava ku u ta hungasa masiku hinkwawo kumbe nkarhi wo leha ku fika kwihi.

Caster Semenya u sungule ku tsutsuma a ha ri ntsongo a ya a kha a kula, a kha a kula a nga se tiveka. U sungule ku ta tiveka swinene ngopfu loko se a tsutsuma le ntsungeni wa malwandle a tsutsuma na tintangha ta yena ta valungu na mixakaxaka leyin'wana. Se va sungula ku ka va solasola ku ri haa njhe, munhu yaloyi i n'wansati mpela i n'wansati xidzi na, hi ku tsutsumela ra yena ingaku i ra xinuna hi loko se va kha va n'wi tseketsela va lava ku n'wi wisa. Mara yena u fikile la a nga fika kona hi ku tiyimisela hi ku tirha hi matimba, hi ku tshama a kha a a a ngetela matsutsumelo ya yena masiku hinkwawo.

Mintlhontlho leyi vanhu va nga hlanganaka na yona, ku nga va ku ri ku u kuma ku vanhu lavan'wana va tele, va te hi tinyimpi a va zanga va ta ku tshameni kahle na van'wani vona vo tela ku holova va endla tinyimpi va tlhava van'wana. Hi yona mintlhontlho leyi yi pfaka yi va kona la ku hlanganaka vanhu lava nga tala.

Loko a ni ri na nkarhi wa ku tala a ni ta endla leswiya swa ku ri ni ti tekela xikhafuthini ni ti fambela na lowa nghamu hi ya hi ya tshama lomuya tiphakeni, hi tihungasela hi kha hi ti hlekela hi kha hi ti endlela mihleketo ya kahle leyi hi nga ta tshama hi kha hi yi tsundzuka hi ku wa tsundzuka loko hi ya kwihikwihi sweswo taniya.

Ku nga va timhaka ta ku va munhu a dyondza ku akaka hi sweswo ti akela hi mavumba i kha i kota ku ri loko u kha u akisa sweswiya u nga heta se u va na miehleketo kumbe nqondo ya ku va u aka tiyindlu hi swa mampela.

Ni kumile thendara ya ku ya ku lunghisa kumbe ku endla switirhisiwa swa mitlangu. Ni nga sungula kahle hikuva ku endliwa foundation ya kahle ku byariwa byasi lebyi byi nga byi nga ringanela byi nga tshama kahle, leswaku loko va kha va raha bolo leyiwani byi nga vheli byi tsuvuka ta ha suka, ene byi tshama kha byi cheletiwa byi tlhogomeriwa byi tsematsemiwa byi pimanisiwa ku loko va va ta va ta tlanga va tlanga ku ri kahle ku nga ri na mabyasi lama mo ka ma nga lavekiki lahaya.